Di di ama ka go ama phapanyetsano ya madi eo e bidiwang exchange rate le trade flow ka jalo o fitlhele ditlhwatlhwa tsa madi a di change-iwang ka yone a le ko godimo ga a re a dirisang go changer ka one.

A ka oketsa dipoelo tsa gago ka go dirisa tshireletso kgatlhanong le lekgetho kgotsa go dirisa compound interest.

Se se nthotloeditseng gore ke bule akhaonto yaka ya banka, e ne e le gore ke ne ke le ko tirong mme go amogelwa ka dibanka, ka jalo ke ne ke se na se nka se dirisang. Mme nne ba nthusa go bula akhaonto ya banka, mme ke itemogele thata go botlhokwa gore ga o le motho o nne le akhaonto ya banka gore o se ka feleletsa o na le tšhelete e o sa e safe-ang kgotsa e o ka e dirisang botlhaswa mo go wena.

Dikgato tse a ka di tsayang ke go founela motho wa dinomoro tseo go mo kopa gore o dirile phoso mme o kopa gore a mo busetse madi a gago morago. Mme ga a sa kgone kgotsa ga motho wa dinomoro tseo tsala ya me a dirileng phoso ka one a gana a ka ya ko bankeng go ya go kopa thuso. Ga a sa bone thuso e lolameng ko bankeng mme a ka ya ko kagelong tsa mapodisi go a go bula kgetse kgatlhanong le motho yo o boneng tšhelete eo, le go ntsha bopaki botlhe bo bo feletseng gore kgwebo ya gago e tle e kgone go nna le thuso kgotsa ba kgone go mo thusa ko police station.

Se nka se dirang ke go tlhalosetsa mme motsadi ka mathata a ke nang le one kgotsa a ke kopaneng le one a ditšhelete, kgotsa go buisana le tsala nngwe ya me e ke e tshepileng gore e nkadime madi ao ke tla mo busetsa one ga ke setse ke siame ka mabaka ditšhelete.

Sa ntlha se nka se dirang, nka batla tshedimosetso ka botlalo ka ga inšorense e ke batlang go e tsenelela morago ka ya ko go batho ba berekang mo inšorenseng eo go a go batla tshedimosetso gore inšorense eo e thusa jang ka nako ya mathata, le gore e duelwa bokae ka kgwedi le gore nka e duela kwa kae mme gone e letlelela gore ke tsenye di-beneficiary di le kae.

Ga o ya go adima madi ko dibankeng o tshwanetse gore o be o le dingwaga di le ko godimo ga some-robedi le gore o bo o na le selo se se bidiwang bank statement-e kgotsa pay slip e e bontshang gore o na le dingwaga kgotsa dikgwedi dile ka e o dira. Le gore a mme credit score ya gago e a dumela gore ba ka go adima madi kwa dibankeng, o tshware le lekwaloitshupo.

Ga o batla go dira personal loan o tshwanetse wa be o na le tiro e e lolameng e e leng gore ga e tla go go tlogela o sa ntse o le mo dikolotong, kgotsa ga a tlo go go tlogela o ise o hetse go duela dikoloto seo. Batho go le gantsi ba adima madi mme morago ga moo ba palelwe ke go a duela, seo se se ka ba senyeletsang selo se re se bitsang credit score ka Seesemane ka jalo o tshwanetse go netefatsa gore o duela madi ao. Mosola wa go adima madi ke go fitlhelela sengwe se o tlabeng o se batla jaaka go aga ntlo.